Ha ba rate mmino o ko ratang. Hobane mmino o ko ratang ke mmino wa sekgalekgale, e leng mmino wa jazz. Mme bona ha ba o thabele. Mofuta oo ka o rata hobaneng ha mmino o lla ke mmino o hantle maikutlong. O ikutlwa hantle ha o mametse, empa bona ba rata ho ho tjeka. Ba rata mmino wa ho tjeka, ha ba rate oo ke o ratang. Jwale ke o bapala hore ke thabe ke be maikutlong a hantle.

Malome o ka nna wa tseba o ka qoba taba ya hore ya ho reka pampiri. Ke ka kgona ho download-ela kapa ho kenyetsa mohaleng wa hao app-e eo e leng hore e tla o fa ditaba letsatsi le letsatsi. Mme ho sena seo o se lefellang ho di bala ka mehla, ho tseba tse etsahalang naheng ka botlalo.

Batho ba bangata ba sa rata ho ya baesekopong. Hobane re na le mehala. Mehaleng ya rona tsohle re na le tsona tse bapalwang baesekopong. Mme batho ba se ba na le mehala ya thekeng e hlahisang tsohle tseo ba batlang ho di sheba. Mme ntho e ka etswang hore batho ba thabele ho ya baesekopong, ke hore kgafetsa kgafetsa ho kenywe dintho tse monate haholo, tseo ba ka di shebellang baesekopong. Mme ke nahana hore taba eo ke ka etsa hore ba kgutlele teng.

Bophelo bo bonolo haholo ka cell phone ya sejwalejwale. Hobaneng o kgona ho sheba tsohle maemo a lehodimo, ditaba o kgona ho shebella tsohle le di-video. Hore o kganne nako o kgona ho tseba. O dula o tseba hore na tse etsahalang ke tse feng lefatsheng ka bophara. Hape, mehala ena e na le di-app-e tse bohlale haholo moo o ka kgonang ho romella batho melaetsa. O bue le bona le tsebisane tsohle ka tsela e bobebe.

Dintle tsa social media ke hore matsatsing anana o ka kgona ho etsa tjhelete. O ka kgona ho dula o etsa di-video, o thabisa batho, ho no ho ka etsa hore o o etse tjhelete ho tswa ho social media. Ka tsela eo fela o ka ngola o dula o ngolla batho ba dula ba bala dintho tseo di ngolang. O hlahisa dinepe tsa hao, o hlahisa di-video, o thabisa batho. Mme se ka diang batho seriti ke ha ba ngola dintho tse fosahetseng. Ke ha ba etsa dintho tse sa lokang, ba nka di-video tse sa lokang, tseo di ka ba diya seriti.

Ke nahana hore diteishene tse kasi tse makeisheneng tsa makeishene di ya hlokahala, kapo tse metseng tsa metse, di ya hlokahala. Hobane tsona ditaba tsa teng di itshetlehile haholo ka metse eo re dulang ho yona. Empa diteishene tsena tse kgolo ke dintho tse moo ho bua ka ntho tse etsahalang naha ka bophara. Metseng le metsaneng e fapafapaneng, mme ba ka se kgone hore ba bue ditaba kaofela tse kenyelleditseng le ditaba tsa makeisheneng a rona. Diteishene tseo di bohlokwa haholo hore re be le tsebo hore na ho etsahalang metseng le metse meholo ya rona.